Kokwana ku va mi pfula khadi leri ri ndlela leswaku mi kota ku kuma mali ya n'wina hikuva makhadi ya SASSA a ma ha ri ku tirheni naswona mi nga kuma mali ya n'wina hi yitsongo leswaku hambiloko ma lahlekeriwe hi khadi munhu a nge koti ku humesa mali ya n'wina.

Munhu un'wana na un'wana u pfula banga leyi a yi a yi a yi tsakelaka leswaku yi ta pfuna yena munhu a nga fositeriwi ku pfula bangi leyi a nga yi laveki.

Loko munhu a pfurile bangi leyi a yi a yi tsakelaka a nga tirhisa a nga tirhisa app-e ku kamba mali ya yena eka akhawunti leswaku ya ha ri kona kumbe a yi kona ki.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a swi kahle ku tshama ni mali hi mavoko hikuva makhamba ya nga ku nghenelela eka nkarhi wun'wani na wun'wani va ku tekela mali ya wena leyi u yi khomeke hi voko i faneleke ku pfula bangi leswaku u ta hlayisela mali eka yona.

Munhu u faneleke ku ya ebangi ni makhadi ya yena kumbe pasi kumbe.

Munhu u fanekele ku munhu u fanekerile ku pfala akhawunti ya yena leswaku a nga ngheni enghozini hikuva munhu a nga ha yiva a endla swa vuxisi hi yona.

Va koka mali hikuva ta charger ti-bank loko u u u humesa mali ya wena.

Hikuva van'wana loko mali yi nghena lo va hatla va yi tirhisa leswi swo ka swi nga riki ni nkoka.

A nga ha endzela ebangi leswaku va n'wi pfuna ku pfala akhawunti kumbe a nghena eka app-e ya yena a heta a pfala akhawunti ya yena loko ku ri a nga ha lavi ku yi tirhisa.

Xivangelo xo vanhu va hlayisa mali yo karhi ku va yi nga humi nkarhi wihi na wihi hileswaku vanhu va tirhisa mali vusopfa ku va yi nga humi nkarhi wihi na wihi va endlela leswaku va ta kota ku saver mali.

Mali leyi ya fixed akhawunti i nga chuza lembe leri i lavaka ku withdraw-a mali hi yona a wo yi teka nkarhi wihi na wihi u chuza nkarhi lowu lavaku ku humesa mali hi wona.

Ndzi titwa ndzi nga ri kahle hikuva mali leyi ni va ndzi va ndzi yi hlayelerile leswi ni lavaka ku swi endla switirhi hinkwaswo leswi lavekaka ndzi va ndzi hlayalerile mali kambe loko va koka ndzi twa ndzi nga ri kahle emoyeni.

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya mina ya bindzu hi lowu ndzi nga kota ku saver mali ya mina eka akhawunti leyi ndzi nga kokeriwi mali ya ya ku tala ndzi nga kota ku hlayisa mali ya mina ndzi nga yi dyi hi vusopfa.

U nga ha pfala akhawunti loko u kuma ku ri vanhu va ku yiveriwile khadi ra wena kumbe vanhu va xava swilo swa wena xa va xava va xava hi mali ya wena leyi nga le ekhadini hi vutsotsi.

Loko munhu a lava ku endla deposit leyi nga cinciki u ya etixopeni a ya kombela ku chela mali yi nge cinci yi ta tshamisa sweswiya u nga cherisa xiswona.

Ndzi vona swi ri mafambiselo ya kahle hikuva bangi yi kota ku tirha kahle ni vanhu.

Ka Capitec loko u lava ku pfala bangi ya wena.

Bangi ya le ka selufoni ku vuriwa app-e leyi u vonaka vuxokoxoko hinkwabyo bya wena u vonaka na ku mali ya wena ya ha tshamisekile kumbe njhani handle ka ku ya etihofisini.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga ku ri munhu a pfula a cinca pin eka cellphone hikuva u nga kuma ku ri munhu loyi a cincaka a hi yena n'wini wa bangi kumbe khadi leri cinciwaka pin.

E-e a ku na vuhlayiseki hikuva ku nga ha va na vanhu va vuxisi va ku va ku byela leswaku u fane u banga mali ivi va teka mali ya wena va famba na yona.

Manana a mi fanelanga ku khansela mpfuneto lowu hikuva wu ta mi pfuna loko nkarhi wu ya hikuva mi ta va mi nga ha koti ku titirhela mpfuneto lowu wu ta mi pfuna ku xava switirhisiwa leswi mi swi xotaka emutini.

E-e a swi fanelanga loko va nga fikeleli va ta ya eka swibedhlele swa mfumo swa mfumo leswaku va kuma vutshunguri lebyi faneleke a swo boheka ku ngopfu ku va va va ku hakela mpfuneto wa ti-medical aid hikuva ta durha.

Xana swa koteka leswaku ndzi nga kuma wa overdraft loko ni ti ni tile tanihileswi ni nga ta la ebangi ke.